Ke ho ba isa meahong e etseditsweng ho hlokomela batsofe ba se ba sa kgone ho itlhokomela. Ke ho ba thusa, ho ba hlapisa, ho ba etsetsa dijo le ho ba etsetsa tsohle tse leng horeng ba se ba sokola ho di etsa. Ho ba thapisa mmele hore madi a tsebe ho phalla, le ho ba nne o ba qoqela le bona ba qoqe hore kelello ya bona e se ke ya lahleha, e nne e tsamaye.

Ee dipetleleng, batsofe ba fumana tlhokomelo e lekanetseng le mmuso wa etsa ntho e ngwe le e ngwe ho etsa hore batsofe ha ba sokole dipetleleng. Dipetleleng ho na le melao e beuweng e reng batsofe ha ba fitlha ke bona ba tla thuswa pele, mme ba tla fumana tlhokomelo e lekanetseng. Le mmuso o entse melao e reng tlhekefetso ya batsofe ke tlolo ya molao, mme motho ha a ka fumanwa a hlekefetsa batsofe dipetleleng, o tla kwallwa.

Mmuso le dipetlele, ba ka etsa hore ba fumane dikoloi tse ka latang batsofe moo ba dulang teng, mme ba ba isa dipetlele ba fumana thuso, ha ba qeta ho fumana thuso koloi eo ya banka ya nto ba kgutlisetsa moo ba dulang teng hore ba se ke ba tsamaya.

Batsamaisi ba dikoloi ba ka fumantshwa thuto ya hore ba tsebe hore batsofe ha ba tlo palama dikoloi tsa bona, ba hlokomelwa jwang, mme ba iketle ba se ke ba ba tataisa hobane masapo a bona ho sa dumela hore ba palame dikoloi.

Dikhato tse nka di nkang hore nkgono a se ke a lebala ho ya sepetlele, ke ho jwetsa batho ba dulang le yena hore ba mo hopotse ka letsatsi leo a tlo yang sepetlele ka lona. Hape ke ho mo ngola bukeng e a tla e fumana haufinyana hore a tsebe hore ha ntsa e sheba a bone hore tsatsi le a tlohe sepetlele ka lona ke le feng, mme a se ka lebala. E ngwe khato e nka e nkang ke hore nna ka letsatsi leo la tlo yang sepetlele ka lona, ke mo founele ke mo hopotse hore nkgono ke letsatsi la ho ya sepetlele, mme ke motsamaise.

Dingaka tsa poraefete di ntse di tshwana le dingaka tsa mmuso. Batsofe ha se setlamo hore ba lo bona dingaka tsa poraefete hobane mmuso, o entse matla a ona hore ba etse dingaka tsa mmuso tse sa hlokeng ho patalwa. Le bona dingaka tseo ke dingaka tse badileng tse tshwanang le tsa poraefete, jwale bonkgono ba ntse ba nepile ho ya dingakeng tsa mmuso hobane thuso e ba tlo e fumana, ke e tshwanang.

Ke ho ba hlokomela hore ha ba le hae ba se ke ba etsa mesebetsi e ba morang mmeleng hore, mmele ya bona e se ke be ya utlwa bohloko. Ke ho ba tlohela ba etse mesebetsi e menyenyana fela hore, mmele ya bona e se ke be ya ba seteifi e dula e dutse fela hae, ke ho ba tsamaisa ngaka kgafetsa le kgafetsa hore ba tsebe ho fumana tshebeletso e ntle e tla ba etsa hantle, ke ho ba fa le tlhahiso leseding ka malwetse a ba tshwereng hore le bona ba tsebe ho itlhokomela, ke hore o se ke be wa ba tlohella ba dule ba le bang. Batsofe ha ba kula, ba ke ba thabele hore ba be le batho hore ba tsebe ho qoqa, ba lebale ka malwetse e ba tshwerweng.

Setso sa rona se re rutile ho re ho hlompha botsofe ke karolo ya semelo, empa nnete ke hore ha re ntse re fumana bohlale re lokela ho ntlafatsa setso seo ka lebaka la maemo a morao tjena. Tseo nka di etsang ke ho fa motsofe sebaka sa ho kgona hore a iketsetse e seng ho mo tshwarwa jwalo ka ngwana, ke ho mo kenya mohopolong wa kajeno e seng ho mo pata ka history-ing fela. Nka mo fa tokelo ya ho kwenya, e seng ho phela ka ho mo emela tlhokomelo fela, a tsebe ho iketsetsa le yena.

Batswadi ke karolo e kgolo haholo baneng ba bona, mme ba re hlokometse ho tloha re sa le banyenyane ho fihlela dilemong tseo re leng ho tsona. Ha ba se ba sa kgone hore ba itlhokomele, ke mosebetsi wa rona bana ba bona hore re ba hlokomele, ba tsebe hore ba dule ba phomotse hantle, ba se ke ba sebetsa ka thata, ba se ke ba sotleha, ba tsebe hore ba hodisitse bana ba tsebe ho ba hlokomela.

Ee, ba phela hantle mahae. Mehleng ya bona ha ne ntse ba sebetsa toropong, ba ne ba sebetsa ka thata, mme ba se ba sa kgone ho phomola. Jwale ka nako ya pension, ho hantle hore ba kgutlele mahae, ba tsebe ho fumana kgotso, ba dule hantle le malapa a bona a tlo ba hlokomela.

Ke ho bopa le ho matlafatsa setjhaba se sireletsang, e seng se shebellang, hape ke ho hloma mekgatlo ya batsofe pele ka hare ho setjhaba. Ke ho tsoseletsa tlhokomediso ka ditokelo tse tobaneng le batsofe hape ke ho etsa tlhokomelo ya psychology le kelello, hore batsofe ba dule ba le tlhokomelong e hantle, ke ho hlokomedisa le setjhaba hore ditokelo tsa batsofe ha dia tlameha ho hlekefetswa.

Ka ha e hlakile hore dibakeng tse ding, motlakase kapa metsi, ke dintho tse hlokehang haholo. Seo re tlamehang ho se etsa ke ho bua le mmuso hore, o tsebe ho lokisetsa batsofe ba tsebe ho fumana motlakase le metsi ka matlong a bona, mme seo re ka se etsang jwalo ka setjhaba ke hore re shebe moo batsofe ba dulang teng, ba hlokang motlakase kapa metsi, re ba hlokomele jwalo ka bahaisane hore ditlhoko tsa bona di a kgona hore di phethahale moo ba ntse ba sena motlakase le metsi jwalo.

Ke ka qala pele ke isa nkgono ngakeng ya sekgowa, hore ebe yona e tla hlahloba nkgono e tsebe ho bua hore o tshwerwe ke eng, ho ba ngaka tsa sekgowa di ile dikolong, mme dipetlele mo ba na le metjhini e nepahetseng e ya sejwalejwale ya technology, e tla kgonang hore e fumane bothata ba nkgono ke eng ba tsebe ho bo hlahloba.

Batsofe ba na le ditumello tsa bona tse ba hotseng ka tsona malapeng a bona. Jwale ntatemoholo kapa nkgono ha tla ka meriana ya ngaka ya hae, a re e ya mo thusa, nke ke ka mo lwantsha empa seo nka se etsa nka mo hlalosetsa hore ha ntse re sebedisa meriana ya hae ya setso, re nto ya ngakeng ya rona ya sekgowa le yona e tsebe ho mo hlahloba.